Matshwao ao ke wa tsebang a kankere ke kotolwana. Mme kotolwana ena e tlabe e hlaha sebakeng seo moo kankere e ntseng e kgola teng.

Nka mo bolella hore a bolelle batswadi, mme batswadi ba bone hore ba etsa jwang? Hobane o sale monyane, mme o sa kena sekolo. Ha soka a ba maemong a ho hodisa ngwana, e ntse ele ngwana.

Matsholo ana a hloka ho ya dibakeng tseo banna ba tlalang ho tsona. Dibaka tseno ke dibaka tse kang moo ho palamelwang teng di-taxi, eleng di-rank-eng. Banna ba dula ba tletse mono hoba ba sebetsa moo. Mme hape ba ka ya le ditulong tsa jwala hoba banna ba bangata ba rata jwala. Mme moo ho rekiswang jwala, o tla dula o ntso fumana motho wa monna a le teng moo. Le poleke e jwalo ba ka ya ho yona ke moo ba tla fumana banna teng. Mme ba ba hlalosetse hantle, ba tla ba mamela.

Tleliniki e tsamayang e hloka hoba le meriana ka hare. Hoba maemong a mang tleliniki e tsamayang ha ele bathong e fumana motho a kulang haholo, mme a hlokang meriana ka potlako. Mme o tla fumana hangata ba sena meriana, mme ba sa kgone ho mo thusa motho eo. Tlametse ba founele ambulance, mme ambulance le yona e nka nako e telele ho fihla ho tse ding tsa dibaka. Tleliniki ena e tsamayang ha ekaba le meriana e ka thusa setjhaba haholo.

Ba lokela ho qala mekgatlo ya banna. Mme mekgatlong ena ya banna, ebe banna ba bue le banna ba bang. Ba ba hlalosetse ka dikotsi.

Setjhaba sa rona se bopehile ka tsela ya hore monna ke nku ha lle ebile monna ke hlooho ya lelapa. Maikarabelo a feng kapa a feng ka hara lelapa, a shebile monna. Ha monna a ba mathateng hoba ho thata ho yena hore a ka bua le mofumahadi wa hae kapa motho e mong. Hoba qetellong ya letsatsi ho tlabe hothwe ke monna, monna ha hlolwe ke polane. Ke yona ntho eo e bakang kgatello ya maikutlo haholo banneng. Mme ha motho a ntse a touta ha ngata, kelello ya hae e qetella se e senyehile. Mme motho onwa qetelle sa kula ka kelello.

Ha ba tshware balwetse ka tsela e hantle. Mme dipetlele tseo ha di a hlweka ka ntle le ka hare. Mme le batho ha ba thusuwe ka nako ha ba ile moo hoba otla fumantsha ele di-line tse telele. Mme o lokela ho ema line eo e telele pele o ka thuswa.

Vaccine ha ya tloha e nfetotse ka mokgwa ofeng kapa ofeng kapa e fetole mmele wa ka. Ha ya tloha e di entse tseo. Vaccine e la ba bohloko fela tje hao entwa, o kenywa nalete. Ke bohloko boo feela e kileng ka bo utlwa. Ka mora mono tje, e sale ke iphelela hantle bophelo bo tshwanang le ba mang le mang. Vaccine ha ya tloha eng amme tje.

Jwala bo ka o kudisa monna, ba o tshwarisa mafu a mangata jwalo ka sebete sa hao. Jwala bo qeta sebete mme o tla qetellong ya letsatsi o tla kula. Ebilane hape bojwala ha bo tlohellehe, ha o so bo nwele nako e telele ha bo tlohellehe jwala. Ke tse ding tsa dikotsi tsa jwala tseo.

Ha bana ba le dikolong, ba lokela ho ja dijo tse pheuweng ka hara sekolo hoba matsatsing ana dikolo di a pheha dijo hore bana ba kgone ho ja. Bana ba lokela ho ja dijo tseo feela, mme ba ska be ntse ba tlalatlala dishopong ba reka di-sweets kapa bo mazimba hoba dintho tseo ha di a lokela mmele wa bona, ha di a loka tje. Ke tsona tse ntseng di qeta setjhaba kajeno.

Ee, a teng. Hoba company e nngwe le e nngwe e hlokomela basebetsi ba yona, mme e etsa ka hohle-hohle basebetsi ba yona ba dule ba bolokehile. Mme, e ya ba thusa moo e ka kgonang teng ka thuso e feng kapa e feng e ba ka e hlokang.

Mmuso o ka thusa setjhaba ka hoba etsetsa mesebetsi, e fane ka mesebetsi, batho ba sebetse. Hobane mosebetsi o tlo qeta tse ding tsa ditlhoko tsa bona. Mosebetsi o tlo ba fa tjhelete, mme mang le mang ona le ditlhoko tsa tjhelete. Mme le mesebetsing oo ba tlabe ba hodisa naha ya rona.

Ke nahana hore ha se ntho e hantle eo hobane ke nahana batho ba kulang ba lokela ho dula ntse ba ya tleliniking mme ba kopane le dingaka, dingaka di nne di bone hore ba maemong a feng? Ha ele hore ho hlokahala hore ba tjhentjhelwe meriana e tlo kgona ho tjhentjha meriana eo. Taba ya hore batho ba tlo dula dikgwedi tse tshelela ba sa ye tleliniking ha e tlo thusa setjhaba. Teng tje e tlo se qeta setjhaba sa rona.

Seo nka ba jwetsang sona ke hore ba founele dipetlele tse ding tse ba sebedisanang le tsona hore di mpe di lokolle di-ambulance di tlo thusa batho bana. Nka tshwareha hampe haholo hoba ke lebelletse hore if, ha motho a founa a hloka ambulance, ambulance tlametse a hle ae fumane ka yona nako eo. Hoba motho hang fela a founa a founela ambulence, hoo ho bolela hore hona le bophelo ba motho bo tsietsing. Mme motho o tlametse a thuswe ka nako tsohle.

Motho o ne a ba bodutu haholo mme ka tse ding tsa dinako, o ne a itshola hore ho tlile jwang hore a fumane lefu lena? Mme o ne a rapela ka hohle-hohle hore a ska be a tshwaetsa ba lelapa la hae.

Tjhehe, meriana ya setso ha e betere ho feta ya sekgowa. Hobane meriana ya setso ha e ya etswa diteko, mme ha hona boitshepo ba hore e tla sebetsa kapa e tla o alafa. Mme meriana ya sekgowa yona hee, e entswe diteko mme ya di pasa teko tsa teng. E loketswe hore e ka sebediswa ke batho. Mme e ya sebetsa ebile e thusa batho ba bangata haholo.

Meriana ya setso ke ae sebedisa hobane ke meriana e tswang mobung, mme ha e ya kopanywa le di-chemical-e tse ding. Hangatangata meriana eo ya sekgowa ya matsatsing a, e kopantswe le di-chemical-e mme di-chemical-e ke tse ding tse sa tshwareng batho hantle. Meriana ya setso ha ena di-chemical-e ebile ke dijalo, e tswa mobung ke dijalo. Ha e ya kopanywa letho. E ya sebetsa, mme e thusa batho.